Izingoma zibaluleke kakhulu ngoba kwesinye isikhathi izona ezenza umuntu azizwe encono emphefumulweni, izona futhi ezenza imizwa uyizwe ikhuphuka noma iyehla.

ULondiwe kungamele ehlise kancane isikhathi asiqeda kwi-inthanethi ngoba iyona into engagcina imenza imizwa yakhe iphansi, angazizwa kahle, edinelwa wonke umuntu.

Awubanga khona kakhulu umphumela omubi noma umthelela omubi kwezokuxhumana ngoba abantu abadala abaningi basasebenzisa omakhalekhukhwini laba abadala abanganawo abangawona ama-smartphone. Kodwa-ke kubathengi kwanda kakhulu kwabantu abathenga ama-smartphone.

Amadivayisi ahlakaniphile iwona ahamba phambili njengamanje okubalwa kuzo omakhalekhukhwini abahlakaniphile, iwashi elihlakaniphile ukusiza kakhulu ezinsukwini zamanje ngokwenza yonke into, ufuna ukuthenga ukudla, ufuna ukufunda, ufuna ukwenzani, nakho konke okwenziwa esikhathini samanje. Noma okudinga izidingo zakho zosuku, uyakwazi ukuzenza sonke kula madivayisi ahlakaniphile anamhlanje.

Iziteshi zomphakathi ziwusiza kakhulu umphakathi ukuze kuzwakale nalaba abangaziwa, abanganawo amandla okuwongena kwiziteshi ezinkulu.

Amadivayisi ahlakaniphile ashintshe kakhulu abantu ngingasho ukuthi abantu sebeyavilapha ukwenza noma yini manje, yonke into ikhona kwamadivayisi ahlakaniphile. Imishini ehlakaniphile isibavilephise kakhulu abantu njengemishini yokuwasha, abantu abasawashi ngezandla sebefaka yonke into emshinini, abantu abasabasi emnyango sebenza kuyitofu zamanje.

Izindawo zokusakaza umculo zingakuhlukanisa kanje lokhu, zingahlukaniswa amaphesenti omculo wendawo, zihlukaniswe amaphesenti omculo owama-hit omhlaba wonke. Ngakho-ke, wonke umuntu uthola isheye elilinganayo kungakhalwa ndawo zonke.

Indima edlalwa umculo inkulu kakhulu ngoba isifundisa ngemvelaphi yethu kwesinye isikhathi.

Ngingagqugquzela abantu ukuthi bangacwaswani bodwa kwizinkundla zokuxhumana ngoba abantu bagcina sebezibulala, ziningi izindlela zokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngendlela eyakhayo futhi engashintsha impilo yakho.

Izimbangela ezimbi ezingenzeka ukusebenzisa ibhange nge-inthanethi, ukuqoleka kalula koda zikhona iy'ndlela zokwekuyivimba lokho njengokuthi uma ungena kwibhange nge-inthanethi likufune ubuso bakho kuphela.

Abagqugquzeli bezinkundla zokuxhumana benza umsebenzi omkhulu ngokufika njalo nezinto ezintsha ezithuthukisa izimpilo zethu.

Ukubhekana nobudlwangudlwangu be-inthanethi ukuthi uzinike isikhathi ngaphandle kwe-inthanethi uzithole ukuthi ungubani kuyima ubuyela kuyona.

Ngingadlala umculo ngendlela noma ngezigaba zawo njengokuthi ngiqale ngomaskandi lokhu okuyikho kwala kithi, ngilandele ngomculo ogxumisayo, umculo lo odansisayo wesimanjemanje, mase ngifaka umculo wangaphandle womhlaba wonke.

Esikhathini esizayo kuzobe usukwazi ukukhuluma nefoni ngaphandle kokuciphaza kona eskrinini.

Kubalulekile ukuziphatha kahle kwezokuxhumana ngoba impilo yakho ingaphela ngempela uma uhluleka ukuziphatha kahle, ungalahlekelwa umsebenzi noma ungaphinde uthole umsebenzi ngezinto ozibhala ku-inthanethi noma ozikhomenta kwabantu.

Uhlobo lomculo olwenziwa oyintandokazi yami umasikandi lune meseji ejulile futhi esifundisa ngemvelaphi yethu, yiyo into eyangidonsela kuwo lo msindo ngawuthanda kakhulu kuze kube yinamhlanje angikaze ngiwushintshe.